Sebaka seo ke dulang ho sona mananeo a ho enta a fihla ntlheng ya hore ho fihlela hona le ente e ntjha e keneng ho ba le Speaker a se tswang m. Mono no tleliniking se tla tsamayang se re jwetse hore re lo entela meento ono, Or re fumana ka tsela ya television kapa ka melaetsa e kenang difounung tsa di-WhatsApp. Re tsebe hore ho na le ente e ntjha re tlameha re lo fumana mono no tleliniking and monate wa taba ya teng ke hore le ha re fihla moo ditleliniking re fumana e le hore e teng. Taba ya ho enta e bohlokwa ntlheng ya hore e re thusa hore re itshireletse kgahlano e le malwetse ano no e tlabe ele hore o iphumana hore o entela ho ona. Malwetse a tshwanang jwalo ka bo measles ka bo Covid, e jwalo jwalo.

Ee, ke nahana hore boholo ba nako toronko ha esale ntho eleng hore ba tshaba hoba ba tseba hore le ha ba fihla ka mono, ba fumana ntho enngwe le enngwe, e leng hore ba e hloka. Empa if ho ka ba le di-fine tse leng horeng di eme haholo tse tla thusang moruo wa naha e tse tla patalwang ke batho bana ba eleng hore ba fumantshwa, ba rekisa meriana e ka tsela e sa lokang. Hono ho tla etsa hore boholo ba bona ba se ke ba e rekisa ntlheng ya hore sepheo le morero sa hore ba qale ho rekisa. Ke taba ya tjhelete, jwale ba tla bona ho se molemo hoba jwale tjhelete ena ba e etsang e sa bone le bona molemo, empa unela mmuso.

Ee, ke nahana hore thuso ya hore ditleliniki di thuse batho dihora tse mashome a mabedi. Ke ile ka e bona ka nna mohlang ne ke le motshehetsi ke lo pepa, ke ile ka iphumana hore ke qala hore ke be le matshwao a ho lo pepa e ka four wa hoseng. Ka tsela e jwalo, re ile ra kgona hore re fumane koloi, e la ntlosa heso e lo mpeha mona tleliniking mme ka kgona ho re ke thusa fumantshwe thuso e leng hore ne ke e hloka. Empa haeba ho no se jwalo ho no ka iphumana hore jwale ke tlamehile ke tlohe monono ke ye ke ye sepatala and boholo ba nako di patala, di dula di tletse, ka hoo, ho no tlo ho fokotsa le chance ya hore ke be ke kgone ho thola thuso, e ne ke e hloka ka nako ne ke hloka ka yona. Hoba jwale basebeletsi ba sepatala matsoho a bona a tla ba tletse haholo.

Ee, e ka re lebollo la sepatala le nketse la setso sebaka ntlheng ya ho rula. Fumantsheha hore ha dilemo ntse di ya ho na le mosuwetsana kapa ba re ke mesuwehlooho e leng horeng jwale ha e molaong, e etsa dintho ka tsela ya tsona. Jwale ho hula baka hore bana ba bangata ba ifanele hore ba hlokahalla hona mono mabollong. Ke ka hoo hana jwale I ntlheng ya hore ba batla ho ipaballa, e ba iphumana ba e leng hore ba ya mabollong, a di patala. Ka tsela e jwalo, motho wa tseba hore a qetelletse a fumana yona thuso ya nang lebollong la setso empa ka tlasa maemo eleng horeng a hlwekile mme a molaong. Ka tsela e jwalo, monyetla wa hore a ka hlokahala o wa fokotseha.

Di-pharmaceutical companies majority ya tsona di metse setoropong, ke ka hoo, o fumana hore ditleliniki tsa mesebetsi setoropong ha di haellwa ke meriana ntlheng ya hore e ke dikhampani le bona, ba shebile hore ba etse tjhelete. Ka hoo, ha ba sheba ditjeho tsa ho delivery la batho ba mahaeng meriana o ka thola hore boholo ba nako ho deliver-wa bo hanngwe bekeng. Hae fedile bekeng ho tla deliver-wa hape bekeng yane ne ka baka la hore ba shebile hore le bona e se ke ya ba ja haholo ka pokothong empa ha o fihla hore metsi setoropong ba kgona hore ba deliver re letsatsi le letsatsi. Ka hoo, ho etsa hore meriana e ya metsi setoropong e dule e tletse mme e dule e le teng. Ke ka hoo, batho ba mahaeng ha ba fumantsheha hore ha hona meriana kwana mahaeng, ba mpe ba etse matsapa a hore ba mpe ba tlo itatela ona metsi setoropong.

Atjhe, ke nahana tabeng ya hore ebile neng ke tshaba mahlo a batho ha nka iphumana ele hore ke ka hara seemo se jwalo, ke ka hara tlameha hore ke amohele hore ha ke tlo fumana thuso ka nako eno no e leng hore ke hloka ka hara yona mme ke leke ho fumana diwa kapa ditsela tse ding tse tshwanang le meriana ya bo setso haebe e ka ba teng, e leng hore hore e ka nthusa lebakeng leno ntlheng ya hore ke tle be ke tswa khavile, ho buwa le batho ba mariha le ho tswafa, ho iphumanela hore ke ntweng ntlheng feela ya hore ke hloka thuso.

Ke nahana hore ho kwatela mokganni e tle be se ntho, e leng horeng. Ke tla tlameha ke etse hoba qetellong le yena ke mosebeletsi a hiruweng batho be eleng horeng lekwato la ka, kapa le hlooho la ka kapa ho kgina wa ka nka ya nko lebisitse ho bona. Ke batho be eleng horeng ke batho ba mmuso ba boholo ba nako ea hore ha ba tlameha ba sebeletse setjhaba. O fumana hore hona le dintho tse ka tshwanang le bo corruption ho jewa ditjhelete ba sa tle ka ditsela tsa hore na re re kgona hore kaofela re le batho ba South Africa re fumane ditshebeletso tse lekanang jwang. So ke tlo fumana hore ntho a e buang. Nnete ee, ha se molato wa hae, ke molato wa batho ba mo hirileng mme nna le yena e sebakeng senono. Empa fela re le di victim tsa government.

Ee, ke ka re tjho jwalo ntlheng ya hore ke ke bone ho e tla tabeng ya dithuto tsa hore na HIV and AIDS ke eng le hore na motho ya tshwerweng ke HlV and AIDS ho tshwarwa jwang. Ba na le tlhaloso le tsona. Dintho tse ka tshwanang le bo love life tse thusang hore motho a sa utlwisising a kgone ho ra utlwisisa. E le ntlheng ya hore hana jwale ha o lo check-a eng kapa eng o feta hona HIV screening hore o tsebe hore na maemo a hao a bophelo na re eme hokae ntlheng e nngwe. Hape ke tabeng ya hore le batho bao be leng hore ba fumana kalafo ya HIV dipataleng ditleliniking tsena tsa rona tsa setjhaba, ba fumana kalafo ya bona ka nako mme ha hona mohlang nkile wa ho hatelletswe ke meriana ya hore ba e fumane. So ka tsela e jwalo, e ke tshebeletso tse kgotsofatsang.

E bile ke na le batsofe ba babedi. Ntho e ke lemohileng hore batsofe ha ba ntse ba hola. Ntlha e ba e hlokang haholo ke phepo e ntle phepo e ntle hoba ka tsela e jwalo, o thuse hore le dipilisi tsena tse ba di nwang o mahloko ana a bona a fapaneng. Ba bang ke diabetes, ba bang ke high blood e ha e kopana le phepo e ntle ya ba ntlafatsa mme e nngwe hape ke ile ka kgona ho lemoha kore le bona mmeleng ho hloka hore o nno ba rutwe hore ba nne ba etse di-exercise le ha ekaba tse bobebe hore mmele ya bona e dule e le active ka tsela e jwalo, sick ha kgone hore e dule hantle mme ba kgona hore ba dule ba le mafolofolo mme ba phetse hantle.

Nako tse ding o ka fumana hore hona manese, e leng horeng a etsa yona tshebeletso eo ya ho bolotsa ha ba fane ka information e leng hore e lekane ho motho e ba qetang ho mo bolotswa hore a tsebe hore na o itlhokomela jwang. And nakong eno no hore leqeba leo la ho bolotswa le fole ka tsela e jwalo, o iphumana hore hoba motho eo a se na tsebo ya hore na ho itlhokomela jwang, o iphumane hore o itimaditse empa haebe motho pele a ka etswa taba eno no ya ho bollotswa a tsebe le ka kamora moo re a bolotswe, a tsebe hore na o itlhokomela jwang. Ke nahana hore monyetla wa hore ntho eno e phethahala, e kaba menyenyane haholo.